Nna ke motho e leng hore ke intjhafatsa ditaba tsa ka ka ho kena marangrang ka mohala wa ka wa thekeng. Sena se nthusa hore ke dule ke na le tsebo ya hore dikotsi di etsahala kae neng neng ebile ke kotsi ya mofuta ofeng ebeng hona le se leng hore se tlo etsahala ke kgona ho ba le nako ya hore ke itukise mme ke ipeha maemong a hantle a hore ha nako ya nako ya ketsahalo eo e fihla be ke tseba hore maemo ao ke leng ho ona a ntumelle hore ke nka itshireletsa bakeng sa boemo bo e leng hore bo tlo etsahala.

Ha dintho di se di fetohile di se di le motjheng o o tjena na a nakong ena. Ke nahana tsela e bobebe e ka lokelang mang le mang ke taba ya hore ka ha batho ba bangata ba na le mehala ya thekeng, ba iphe nako ya hore ba kene marangrang a dikgokahano mme ba shebe maemo e leng hore a etsahala kapa a tla ho etsahala dibakeng tse leng hore ba dula ho tsona kapa tseo tse ba potapotileng.

E le kannete, ke na le makgetlo a mangata moo e leng hore ke ile ka bala ditaba tse seng tsa nnete mme ke nka rata ho kgothaletsa babadi ba ditaba hore e beng ba batla ho fumantshwa ditaba tsa nnete. Ba ye di-platform-ong tse leng hore di ya tshepahala tse kang bo news twenty four kapa yona SABC news teng moo e leng hore ditaba tsa nnete di fumanahala teng mona marangrang mona na batho ba na le nako ya hore ba ka ntsha maikutlo a bona mme ba etsa ekare ke ditaba tse leng hore ke dinnete e se dinnete motho a fanne ka lehlakore le le leng la ditaba feela.

Ka ha bongata ba rona re sebedisa mehala ya thekeng tsela ya hore re boloke data ya rona ha re kene marangrang ke tsela ya ho sebedisa data saver ke mofuta o mong e leng hore o tswa le phone tsa rona mme ha o etsa data saver ya hao e dule e le on. Sena se thusa hore sekgahla se leng hore o sebedisa data ya hao ka sona e sa ba se hodimo haholo mme se fokotsa le bokgoni bo e leng hore di-APP tsa rona di sebetsa ka ona tseo re sa kgoneng hore re di kwale.

Mmino sebini seo ke se ratang haholo e ne e le sebini sa Hip Hop se ne se bitswang ka AkA Keenan Forbes ke sebini se hlwahlwa haholo mme tsela e leng hore o ne a bapadisa le ho qapodisa mantswe ka yona o ne a qapodisa ka tsela e leng hore motho ya mametseng ya latelang mmino wa hae o ne a ithola a le hore o nkehille mme le tsela e leng o bina ka yona. O ipona e le sebini sena.

Ha re buwa ka playlist re buwa ka lethathama la dipina tse leng hore di binwa ke sebini se le seng. Playlist hangata e fumaneha ha bonolo mehaleng ya thekeng hobane ha o kena ka hare ho APP tse fapaneng o santse o fumana lethathama la dipina tse fapaneng ka monono, mme seo ke sona se leng hore re se bitsa playlist.

Artificial Intelligence e bolaya bokgoni ba ho boleng bokgoni le boleng ba hore batho ba iqapele mesebetsi ya bona hobane maqala o santse o sebedisa AI o ithola e le hore o so o nehetse tsohle tsa hao ho yona, hobane e nka bokgoni ba motho ba hore a inahanele mme a inkela diqeto. Sena se bolela hore eng kapa eng e leng hore motho wa etsa ele le ha e le hore ke ntho e leng hore ya utlwahala maikutlong a hao. O tlo batla hore o ye ho AI o etse bonnete ba hore kannete o nepile ka seo eleng hore o se nepile o seo eleng hore o no se nahanne.

Bo teng ba di-Wi-Fi ka hara lekeishene bo thusitse dikgweboka tsela tse ngata tse fapaneng. Mofuta wa pele ke wa hore motho ya sebakeng seo o kgonne hore a nke ditshwantsho tse leng hore o tla bapatsa ka tsona hore a kgone hore a hohele bareki ba tle sebakeng sa, empa hore a kgone ho bapatsa o hloka hore a be a na le data mme e beng a se na data a na le Wi-Fi o kgona hore a bapatse seo e leng hore o batla ho se rekisa mme hape se boteng ba Wi-Fi dibakeng tsa dikgwebo ke hobane batho ba bangata ha ba ntse ba le moo ba ya le monate wa hore ba sebedise di-Wi-Fi tseo hore ba kwale mabaka a bona.